Batho ba baholo ba hloka ho ikwetlisa ka ha mmele ya bona e se e hodile. E kenwa ke mafu a mangata haholo, a fapa fapaneng. Jwale motseng mona ka ha ho hlokahala poleke, moo batho ba baholo ba ka ikwetlisetsang teng. Ke taba e mpe haholo. Rona jwalo ka setjhaba, re tlamehile ho etsa sebaka moo batho ba baholo ba tla ikwetlisetsang teng. Hore maphelo a bona a dule a bolokehile.

Sehlopha sa rona se fumana tshehetso ya tjhelete ka mokgwa wa hore batho ba setjhaba ba re ntshetsa tjhelete, bekeng e nngwe le e nngwe.

Ho kenela dipapadi ha o le motjha ho thusa haholo. Bakeng la hore o qoba dintho tse ngata tse ka o susumelletsa nthong tse mpe. Jwalo ka ha o no nwa jwala, le tsuba dithethefatsi. Ha o le motjha o hloka ho ikwetlisa haholo ho qoba mafu a mangata.

Nka kgothaletsa batjha ho bapala papadi ya maoto, e leng papadi ya bolo. Le ho bapala papadi ena e bitswang chess, ya monahano.

Nna jwalo ka moahi, ke butse sehlopha sa bolo ya maoto moo ke thibelang batjha ho ya majwaleng kapa ho ya dithethefatsing.

Na ebe sehlopha sa lona se hloka tshehetso ya ditjhelete na? Bakeng sa hore ba thole ntho e nngwe le e nngwe e ba e hlokang, hore sehlopha sa lona se tswele pele.

Ke dumellana le sena. Hobane dihlopha tse ikwetlisang ka disebediswa tse tsa sebele. Ke tsona tse nang le monyetla o hodimo haholo hore di ka hlola. Ka ha di sebetsa ka thata ebile di etsa ka hohle hohle hore di ikwetlise haholo.

Ke nahana hore dihlopha dihlopha tsa Afrika Borwa di ne di se na bokgoni ba hore di ka kenela e-Sports World Cup twenty-twenty-four. Ka lebaka la ho hloleha dipapading.

Nka eletsa batswadi hore ka dinako tsa dihlahlobo hore bana ba shebane le mosebetsi wa bona wa sekolo. Batswadi ba lokela ho nka mehala ya bona ya thekeng hore ba kgaohane le ho bapala di game mehaleng ya bona.

Motho eo o sebetsa ka thata ebile o ikwetlisa nako le nako. Hore a qetelle le mampudi wa dipapadi tsa boto kapa dikarata. O ja dijo tse loketseng mmele wa hae, ebile tse matlafatsang.

Ho bapala morabaraba, chess monopoly, kapa dikarata. Ho thusa monahano kapa yona kelello hore e sebetse ka tsela e nepahetseng.

Ngwana hao o ka mo ngodisa ho e nngwe ya dipapadi tseo e leng hore o na le thahasello ho sona. Hore a kgone hore a tswele pele a ikwetlise, e tlo kgona hore e be mampodi ka hosane.

Ke nahana ho etsa kgwebo ya ho rekisa di nwamaphodi. Ka ha ka nako tsa di-World Cup, dinwamaphodi ke tsona tse etsang motho a be le tjhelete e ngata. Ka ha batho ba dula ba nwa nako le nako.

Batho ba bapetseng karolo kgolong ya ka ya dipapadi ke mokwetlisi wa ka haholo-holo. Le baahi ba motse wa ka. Ka ha ke bona ba ileng ba ntheha, ba ntsheyetsa kgolong ya ka. Ha ntse ke ikwetlisetsa ho ba sebapadi se tswetseng pele.

Ke tlo re ho hlokahala diaparo tsa bolo, ho hlokahala le dieta tsena tse leng tsa di-cox. Bakeng sa bana ba bashemane ba bapalang bolo ya maoto. Ho hlokahala le dintho tse ikwetlisang.

Ke nahana hore ke di-game tse tlosang bana seterateng. Nthong tse mpe tse etsahalang kantle. Tjhe, ha ke na yona empa ke tseba motho a nang leng yona. Di-game tsena di thabisa ka hore bana ba tloha seterateng ba dula ba le ka tlung.

Papadi ya monopoly, papadi ya tenese. Le papadi ya cricket. Le papadi ya rugby.

Ho bapala di-game ha se nthwe mpe. Empa ha le bapala le tshwanetse ho hlokomela hore le bapala di-game tsa mofuta o jwang. Kapa le kgethe hantle hore di-game tse di le tse loketseng ke di-game tsa mofuta ofeng. Hobane di-game le tsona di na le tsela ya hore di ka ama maphelo a batho.